Go ya ka setso sa me re apara masela dipheta le matlalo a diphologolo tse di tshwanang le pudi kgotsa kgomo mo dinakong kgotsa mo dingwageng tse di fetileng o kile wa change-r.

Nnyaa, meletlong ya go tshwana le di-conference gotla batho ba ditso tsa go farologana mme fa o mongwe le o mongwe a ka apara setso sa gagwe e tlile go batla .

Moaparo o ke o ratang wa basadi wa setso ka wa batswana ka gore o bontsha bojotlhe, o bontsha histori ya rona batswana ebile o ntsha bontle ba mosadi yo a tlabe a o apere ona moaparo o.

Nnyaa, ga ke akanye jalo go ya ka nna moaparo wa setso o botlhokwa thata ka gore o bontsha hisitori ya setso sa rona lelapa la rona mme fa e le diaparo tse dingwe bontshe seo mme ga o tlhokagale gore di be khutshwane kgotsa di ntshe nama jaaka bana ba gompieno ba aparang ka gone.

Fashion-e, diaparo, dibagwa tsotlhe tseno di bontsha ditso tse di farologaneng mme mo di sa farologaneng ke gore di bontsha gore motho yo apereng diaparo tse o ikgantsha ka setso sa gagwe mme di bontsha le gore ga a tlhabe ke kgala fa a di apere gape gape di bontsha le gore o a ikitse gore a tswang ebile o a itse le gore kwa a yang teng ke kwa kae.

Fa mosadi a sena a nyalwa o tshwanetse go apara moaparo wa go tlhomphega jaaka go apara tuku ka go apara diaparo tse e leng gore ga di bontshe nama e le e ntsi kgotsa ga di bontshe.

E le gantsi basadi ba kgalemelwa gore ba apare jwang mo nageng ya rona kgotsa ba sa apara jwang, fela fa e le diaparo tsa setso ke tsone tse e etsang gore ba ikutlwe ba lokologile fa ba di apere ka gore ke tsona tse e leng gore ga o na yo a ka gapeletsang gore ga di apariwe jaana ebile ke tsona tse di etsang gore ba ikutlwe ba atametse gaufi le bo nkgono ba bone ka gore ba apara diaparo tse ne di apara ke bona ka nakong ya pele.

Jaaka mo Aforika Borwa re na le ditso tse di farologaneng ke bona ekete ka di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno tota tota ka gore di-fashion-e tsa segompieno di fetoga ngwaga ka ngwaga kgotsa kgwedi ka kgwedi mme fa e le diaparo tsa setso e sa le tsona tsela tse ne di apara ke bo rrakgolo wa rrakgolo wa rena ka fao ke bona gore diaparo tsa setso di sa tlile go tshela le moaparo wa segompieno.